Iy'nselela ey'nkulu ezibhekene nezaguga zasemakhaya uma zithutha, eyi ngiyacabanga ukuthi kubi lokho ngoba iy'suke sey'gugile uma sekumele y'thuthe, futhi zifaka abantu engcupheni enkulu ngoba zisuke zingahlelekile ukuthi zingaba semgaqweni futhi zithuthe abantu.

Ukuthi bekhiqize amabhasi amasha futhi benze sure ukuthi lawo mabhasi ayafinyelela nasemakhaya, ey'ndaweni zasemakhaya futhi beqaphele ukuthi azikho yini izaguga ezilayisha abantu emgwaqeni ngoba zizofaka izimpilo zabantu engcupheleni.

Hhayi, ngicabanga ukuthi lokho kungaba nzima, ngoba kumele ukhokhe kakhulu uma ulayishe izinto eziningi futhi ezingaba zibalulekile kuwe. Hlampe ezebhizinisi lokuthi uyahamba uyodayisa, sekumele ukhokhe kakhulu lapho kanti emotweni encane ubungakhona ukufaka iy'nto zakho, undlule lapha kwi-toll ukhokhe leyo mali ojwayele ukuyikhokha. Uhambe uyoy'dayisela iy'nto zakho, kanti uma bezo-charge-a, ngokuthi ulayishe izinto ey'ngakanani, lokho kungadla ephaketheni kakhulu.

Ukuthi kube nezikhathi ezahlukahlukene lapho zokuthi kuthuthwe izinto, iy'mpahla noma abantu. Kube ney'khathi ezahlukahlukene njalo ngokwehora kube nololiwe ofike uthuthe abantu noma uthuthe izimpahla. Lokhu lokho kuzokwenza ukuthi abantu bebe nesikhathi esiningi, futhi bekhone ukufinyelela ngaso sonke isikhathi lapha abafuna ukuya khona, ney'mpahla zabo zifinyelele lapho abafuna ukuy'thumelela khona.

Ngicabanga ukuthi ngisazokhokha futhi ezinye izindleko ngoba uma ngifika ezindaweni zokukhokhelwa, ngiphinde ngikhokhe futhi, iy'ndleko ziba ningi. Ngicabanga nje ukuthi izindleko ziyaqhubeka ziye phambili.

Ukubambezeleka kwebhasi kulimaza abasebenzi noma ukuguquka komzila kulimaza abantu abagibela ibhasi ngokuthi baba-late emsebenzini. Intuthuko engenziwa ukuthi ilungiswe yonke imizila e-right, efanelekile kumele ilungise khona abasebenzi abaya emsebenzini abahamba ngebhasi bezogibela kahle, futhi befike ngesikhathi emsebenzini.

Ama-shuttle asebenza kakhulu ngokuthutha abantu abadala ngoba ayakhona ukuthi abalande ezindlini, futhi abayise lapho abayakhona. Akhona ukukuthuthela ney'mpahla, uma beyohola bakuthuthele iy'mpahla lezi abasuke bey'phethe abaningi. Bengakhoni futhi ukubambezeleka ibashiye nasekhaya ngaso sonke isikhathi.

Yebo, ngiyawathola ama-timetable ashicilelwe futhi anembile ngesikhathi sokufika kwebhasi, futhi leso sikhathi amabhasi ayenza sure ukuthi asigcina leso sikhathi ukuthi afike ngaleso sikhathi esitobhini afike athathe abagibeli.

Ama-shuttles asetshenziswa kahle abantu abadala futhi ayasigcina nawo isikhathi. Awusizo olukhulu emphakathini ukuthi ayakhona ukufinyelela endaweni lapho amabhasi angakhoni ukufinyelela khona namatekisi. Ayakhona ukuthi angene phakathi alande abantu emajaridini futhi ababuyisele. Lokhu kusiza kakhulu abantu abadala ukuthi bengakhoni, uma bengakhoni ukuhamba bekhone ukuthi belandeke ejaridini beyiswe lapha abafuna ukuya khona ngaleso sikhathi, futhi ney'mpahla zabo bayakhona ukuthi bey'fake lapho kumashakilazi behambe beye emakhaya ngendlela ephephile.

Uma kungase ziqede imboni zamaloli amasha athwala imithwalo, lokho kungaba nomthelela omubi ekutheni amaloli asezolayisha izimpahla eziningi futhi kumoshe umgwaqo. Umthelela omuhle ongaba nakho ukuthi izinto angeke zisabiza kakhulu, ngoba uma belayisha izinto bazolayisha izinto eziningi futhi bengatheli intela eningi emgaqweni. Izimpahla esizitholayo zingaba-cheap-u sikhone nokuthi siy'thenge.

Eyi ibhasi angisuye umuntu ojwayele ukugibela ibhasi, koda-ke ibhasi, kuhle ukugibela ibhasi ngoba alibizi kangako, futhi likhona ukulayisha inani labantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Kuyasizakala kakhulu uma ulayishe ukugibela ibhasi, uyakhona ukuseyiva imali, futhi alibizi njengamatekisi. Ukushintsha kwebhasi ukuthi seliyakhona ukulayisha abantu abaningi futhi nezikhathi liyagcina izikhathi, alihlukana etekisini. Lihluke kakhulu etekisini ngoba itekisi lihamba noma inini, koda ibhasi lihamba ngesikhathi esithize.